Ba batla pasa ya'go le address-e, mme ba batla go itse go dira kae mme o gola bokae. Morago ga moo ba tseya le menwana ya'go, fa ba fetsa ba go bolelela gore o tlile go fitlhela karata ya gago ya sekolo le gone ke go itse gore o ya go dira eng ka karata eo fa o le ngwan'a sekolo.

Fa o dira karata ya sekoloto, o tshwanetse go itse gore o itokella ka fo gare ga eng mme o tshwanetse wa itse gore o tsile go e patela. Dikarata tse di farologaneng tsa di karata, go na le ya diaparo, go na le ya madi mme ga o sa e patele o tlile go nna mo dikolotong tse di seng kana ka sepe.

Dikoloto fa o sa di patele, o tsena mo mathateng mme a gona batho ba e le goreng ba tlile go adima madi mme hape, se se ka dirang hore o itokafatse ke gore ga o se tlhole o bereka, o tshwanetse go ya bankeng o bue le bone, bone ba tsile go go bolella gore o patele bonnyane bo bo kanang kanang.

Gore kopo ya hao e tsamaye sentle, o tshwanetse o netefatse gore ga ona sekoloto, ga o kolote ko diaparong le ko gong' o patela sentle, mme ka mokhwa o, ba tlile go ho thusa. Ha e be hore wa kolota, ga nkitla ba ho thusa.

Botlhoka jwa go buisa melawana ya ho kopa karata ya sekoloto ke hore o tshwanetse o e buise sentle, o tlhaloganye hore le ditlamorago tsa teng o tshwantse o di tlhaloganya gore ke eng.

Go ya ka nna, kere ka kitso e ke naleng yone, ga nkitla ke dumela motho gore a bule karata ya sekoloto ka ntlha hore ga o ka se patele wa tlodisa khwedi e le nngwe, ba go isa ko diloyareng mme ka moo ke bona go le botoka gore motho a se ke a itsentsha mo dikolotong.

Ka kitso e ke na leng yona ka tsa madi, motho fa a ka tla mo nna a mpolella gore o batla go dira karata ya sekoloto, ke tlile go mmolella gore tshwantse a itse ditlamorago tsa go e dira pele a ka ya, ka ntlha ya gore batho ba iphitlhela ba tsena mo dikolotong ba sa itse mabaka a maleba gore fa o sa patele go tlile go diragala eng ka wena.

Tse di molemo ke gore ga ba sokodise, tse di borai ke gore fa o na le dikoloto di le dintsi, ga nkitla o ba le leina le le ntseng .

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka, tse di amanang le go dirisa madi a fetang a adimilweng mo account-ong, ke gore fa ba goga, ba tsile go goga e fetang ka lebaka la hore o dirisitse madi a le mantsi.

Ho fokotsa ditshenyehelo tseno ke gore o tshwanetse ho dirisa madi mme a ba go fileng ona, o s'a dirisa a otlhe. Dirisa madi a ba go fileng ga eba hore o na le mabaka a e le goreng a botlhokwa mme ga o na madi. Ha eba ele hore o na le madi, o seke wa dirisa, e tlogele ntse e le fela yalo ka fo bankeng.

O tshwanetse gore o tseye madi a le mannye, o sa tseya madi a le mantsi ka ore ga o tsaya madi a le mantsi, ga o e patela, o tlile go patela madi a mantsi.

Fa o tseya leeto, o tshwanetse go ya ko bankeng o ntshe madi a go tsaya loeto, mme ko bankeng ba tlile go go tlhalosetsa gore madi a bereka byang ka ntlha ya gore mo South Africa o fitlhela e le gore ke chelete e le ntsi, ko mafelong a mang, ke madi a le mantsi.

O batla go dirisa forex. Forex-e e tshwana le bank-a mme ke fa o tseya madi o rekisa enngwe tšhelete, madi a hao gore o fitlhelle a ko lefelong le leng, mme fa o fetsa ke mo o ka dirisang forex, go tlhokega madi fela.

Kgang tse ke di utlwileng ka forex-e ke gore ga o kitla o fitlhela madi a'go, mme fa e le nna nka bolelela motho gore a seke a e dirisa ka ntlha 'a gore o fitlhela o beile madi a le mantsi mme wa bo o fitlhela o gola madi a le mannyane.